Ndivumelana ndiphinde ndingavumelani nayo mna ke noko loo mbono. Ndivumelana kuba, ewe, xa sesijonga ngelihlo lwemidlalo jikelele noko singafane siyiquke imidlalo ye-elektroniki. Kodwa ke ndiphinde ndingavumelani hlobo lokuba noko ayifani nemidlalo eqhelekileyo kuba yona ayidingi abantu bade baphume phandle basebenzise mandla amaninzi ukufana nemidlalo eqhelekileyo. Loo nto ke ithi ndivumelana ndingavumelani.

Ngokokucinga kwam nangona ndingenalwazi luphangaleleyo lwemidlalo ye-elektroniki ndicinga ukuba abadlali bayo ibachaphazela ngendlela noko ekhuthazayo kwaye enika umdla kuba nabo ibanika ithuba lokuba babonwe njengabantu abazibandakanya nemidlalo efana nemidlalo eqhelekileyo. Kuba ke imidlalo ye-elektroniki nayo seyiqukwa njengemidlalo efana neminye eqhelekileyo, nabo ke ibenza bazive bengabantu ababandakanyeka emidlalweni efana neminye.

Ukuba bendingumntu ozibandakanya kwimidlalo ye-elektroniki ndicinga ukuba mhlawumbi ngendinomdla wokudlala umdlalo okhatywayo phaa kwimidlalo ye-elektroniki. Kuba kaloku umdlalo webhola ngumdlalo noko endiwuthandayo kwaye ke kodwa ndiye ndibe ngumntu owonqenayo ukuye ndimdlale ngale ndlela iqhelekileyo kwaye ndiye ndingabi naxesha, loo nto ke ingandenzela lula xa ndinothi ndimdlale kwamacandelo e-elektroniki. Ndingathi ke ndibe nomdla kakhulu wokuthi ndizibandakanye naloo mdlalo ngolo hlobo lunjalo. Yiloo nto ke ndisithi nguye umdlalo endinowukhetha.

Ngokoluvo lwam ndiyavuma kwaye ndiyangqina ukuba, ewe, kufuneka athathwe njengemidlalo yokwenyani kuba kaloku siphila kwixesha lwezinto ze-elektroniki, izinto ziyatshintsha. Asinawuthi siyidlele indlala imidlalo ye-elektroniki nayo kuyawufuneka ngokukuhamba kwexesha siyamkele njengemidlalo yokwenyani kuba lixesha esiphila kuyo elo. Siphila kwixesha lezinto zethekhnoloji nezinto ezibandakanya izinto eze-elektroniki, loo nto ke ithi asinawukwazi ukuba siyikhabele ngaphandle.

Ndingaqala ngokubabalisela ngendlela ethe yandichaphazela ngayo mna imeko yam. Ndibacacisele ngokubaluleka kokulala nendlela ethi ichaphazele ngayo imini yakho ngesuku olulandelayo into yokuba ungafumani ukuphumla okufanelekileyo ngobusuku. Ndiphinde ke ndibacacisele ukuba ukuzibandakanya nokuzixakekisa kwimidlalo yeevidiyo akuphazamisi nje ukungalali, kumosha izinto ezinjengamehlo kuphinde kukushiye ke nawe udiniwe emzimbeni. Zininzi ke izinto ezithi zihambe ngendlela engafanelekanga ngenxa yokuzibandakanya nale vidiyo.

Imisebenzi yokuzonwabisa noko asinawude sithi yeyabantu abazizityebi bodwa. Noko umntu naphi na angakwazi ukuzibandakanya kwimisebenzi yokuzonwabisa. Uye ufumanise ukuba ngamanye amaxesha ayikude udinge nemali ukuze uzibandakanye kwimisebenzi yokuzonwabisa kwaye ibalulekile into yokuba wonke umntu abe nayo into ezawuthi iphumze ingqondo impholise kwizinto athi azicinge ngamanye amaxesha. Ayithi ke loo nto leyo ngabantu abazizityebi bodwa abantu abalungelele ukuba bazipholise ingqondo ngemisebenzi yokuzonwabisa.